Amadoda angakhuthazwa ukuze ukuba angazivi ethobeke isidima xa ecela unyango ngokwasezingqondweni ngokuba kwenziwe okanye kukhutshwe ulwazi, kuphuhliswe ulwazi ngokwezigulo zasengqondweni, number one. Okwesibini, xa befika kumacandelo ezempilo ndicinga ukuba kubalulekile ukuba kube khona abantu abangamadoda abasebenza kanye kweli candelo lezempilo ukuze kuzokuba lula nakuwo umntu lo odinga uncedo ukuba athethe. Ngoba noko xa ethetha nomntu ofana naye ndicinga uba kulula uba bavane okanye bavelane ngokwezimo ezo bajongene nazo.

Engqondweni yam xa kuthethwa ngesangoma okanye igqirha okanye ixhwele okanye inyanga, ndicinga uba kufika uba aba bantu ngabantu okanye ngabantu boncedo lomthonyama. Ekudaleni phaya babe ngabantu abasulungekileyo, abantu abancedayo, futhi nje benyanga ngendlela eyiyo ungekayi kuncedo lwaseNtshona. Kodwa ke ngoku liqqwalisekile igama labo ngenxa yegqirha, yamagqirha okanye izangoma zobuxoki.

Kubaluleke kakhulu ukukwazi ukwenza i-CPR ngexesha lesakhono lesiseko sokuqala sonyango lokuqala ngoba indlela owenza ngayo yiyo enomthelela okanye enomphumela ekuthini iyimpumelelo le nto uyenzayo okanye hayi. Indlela ompompa ngayo isifuba yiyo iyavuseleleka okanye hayi. Owesibini, ukugxininisa kakhulu xa umpompa ungawophula amathambo wesifuba xa uye ngamandla okanye futhi nje nokumpompa ngokungafikeleleliyo kwintliziyo kwenza ukuthi oku ukwenzayo kube lilize.

Molweni mama, kunjani? Hayi, ndiva le ncoko yenu imnandi apha kuthi mandingenelele okanye ndixhamle, ndiveze olunye uluvo mna kunolu unalo. Uluvo lam mzali luvela ekubeni uba hayi ayizonto zabelungu ezi futhi nje azimoshi ukuba umntu , aziyenzi ngxaki yenzalo ngonaphakade . Ewe, kona ziyathintela ukuba umntu angazali engacwangcisanga nhe and zithintela ukuba abantu bangabi nabantwana abangabafuniyo. So ukukholelwa or ukuhlala ukukholelwa ekuthini zithintela inzalo unaphakade ayiyo, akunjalongo tu.

Ndicinga ukuba oku kwenziwa yilaa ngcamango ithi indoda inamandla, indoda ayikhali yaye futhi indoda ayinawubethwa ngumfazi. Zonke ke ezo ngcamango ziphosakele. Okanye kuthiwe indoda ebethwa ngumfazi ayondoda leyo. Ndicinga uba ke ngoku eyona nto ibalulekileyo kukuba kufundiswe ukuba ukuxhaphaza kungenzeka macala yaye futhi nje ayingabi yondlalo into yokuba abantu abangamabhinqa bayaxhaphaza ebantwini abangamadoda futhi nje bexhaphaza nakwamanye amabhinqa. Uxhaphazo malususwe nje macala.

Ibuhlungu kakhulu into yongakwazi ukuthetha okanye ukuqonda ulwimi lokuqala olusetyenziswa kumaziko ezempilo okanye kwizibhedlele zikaRhulumente. Ngoba xa ungakwazi ukuthetha ngolwimi olwaziwayo ngabasebenzi andizokwazi ukuchaza ngendlela eyiyo necacileyo ukuba yintoni ingxaki yomntwana. Mhlawumbi umntwana angaphela engafumani kwancedo olululo olu aludingayo ngoba abezesebe lezempilo okanye oonesi bazawuzama ukuhoya le nto bayibonayo ibe mhlawumbi kukhona nengenye into edinga ucaciswa ndim mzali womntana, umntana ke ngoku angafumani ncedo olululo.

Kubalulekile ukuba abantu abahlala ematyotyombeni baqinisekise ukuba imililo, ingakumbi kwixesha lasebusika, bayayicima xa bezolala, amakhandlela ayacinywa. Masithi ke ngoku kwisehlo apho sekwenzekile ukuba kutshe. Unamba one, xa ingumbane obangele unobangela wokutsha makungasetyenziswa amanzi ukucima makusetyenziswe isanti. Okwesibini, mabazame ukuthoba umoya xa isenzeka imeko bangabhadazeli. Bazame ukuphuma endlini ngandlela zonke abakwazi ngayo, basebenzise itawuli emanzi ukuvala umsi ungangeni ezimpumlweni nasemlonyeni, bangarhaxwa baphume endlini.

Xa ndiva igama lesifo esithi isifo seswekile ndicinga uba sisifo esibulalayo ngokukhawuleza xa sithe asafunyanwa ngokukhawuleza. Ngoba abantu okanye umntu ongenalwazi ngoba unaso kulula uba atye nakanjani na futhi nje iswekile yakhe inyuke. And ukunyuka kwayo iswekile ngamandla kuyakubangela ukufa kwanokwehla kwayo ngamandla kuyakubangela ukufa, kukhokelela ekufeni. Ngoko ke kubalulekile uba abantu bazazi ukuba bame ndawoni futhi nje umntu osele naso atye amayeza wakhe okanye iipilisi zakhe ngendlela, atshintshe kananjalo indlela atya ngayo atye ngendlela esempilweni.